Tindhawu kumbe tindlela to xavisa leti tirhisiwaka hi van'wamapurasi lavatsongo i tindlela to fana na ku xavisela tindhawu leti va xavisaka swakudya kumbe makete lama nga le mapatwini kumbe mavhengele lamakulu lama vanhu vo tala va xavisaku swakudya kona tindlela tin'wanyani leti va nga xavisaka hi tona i ta online ka tindhawu leti ku na vanhu vo tala mi kuma ku va nga le mugangeni kumbe va nga le kusuhani lava nga kotaka ku va vula ku va lava ku xava yini ivi va va yisela hindlela yaleyo van'wamapurasi va kota ku va kurisa bindzu leri va nga na rona.

Ku va mati makumeka hi ku enela eka van'wamapurasi ku laveka ku ku borhiwa mati hi michini ya kona leswaku hambi mpfula yo ka yi ngani ku lexi ku nga xivangelo xa ku mati ya kala van'wamapurasi va ta kota ku va cheleta emapurasini ya vona hikwalaho swi ta va na ntshovelo wa kahle eka swakudya ndlela yin'wanyana leyi va nga yi tirhisaka i ku loko mpfula yi na va nga kangetela mati hikuva na loko yi na mati mati lamaya va kota ku ma ku ma tirhisa ku cheleta hala mapurasini.

Na pfumela ku minxavo wa swakudya wu lawuriwa hi xiyimo xa swavurimi hi mhaka ya ku nkarhi lowu ku rimiwaka mavele kumbe nkarhi lowu ku rimiwaka mazambana swakudya swi va swi ri hansi hikuva i nkarhi lowu swakudya sweswo swi kumekaka hi kona ivi ku va na nkarhi lowu ku rimiwaka maguxe mi kuma ku masangu wona ma ma xaveka kumbe ma le ka nxavo wa le hansi i mhaka ya ku i nkarhi wa kona kumbe nkarhi wa swona hikwalaho mi kuma ku swakudya swa xika.

Tindlela leti tin'wanyani leti humelelaka to susa switsotswana eka tinyimpfu i ku va tinyimpfu ti tshama ka ndhawu yo basa ku tlhela ku ku fafazeriwa ndhawu ya kona ku kota ku switsotswana swi nga tshami xin'wanyana lexi nga endlekaka i ku loko ku ri na swilo swi nga fa kumbe swi bola kumbe swilo leswi swi nga endlaka ku va na nghozi ya ku switsotswana swi va kona a swi ya swi ya cukumetiwa kule hikuva loko swi tshame laya swi vanga switsotswana eka tinyimpfu.

Swipfuno swa ku fuwa tinguluve i ku va ti tshama ndhawu yo basa ndhawu leyi nga fenseriwa swi kuma swakudya moya na mati ivi leswo biha i ku tinguluve ta khomiwa hi mukhuhlwani mukhuhlwani leswi vangaku mavabyi ti nga ha no fa loko ti khome mukhuhlwani wolowo ivi swin'wanyana ti se ti vabyisa na tin'wanyani hikwalako swi na nkoka ku ti tshama ka ndhawu yo basa ti tlhogomeriwa ti kuma swakudya leswinene ku va ti nga ti nga fi kumbe ti nga khomiwi hi mukhuhlwana lowu wu nga ta ti dlaya emahetelelweni.

Hi ku vona ka mina tinguluve i swifuwo swo ka swi nga olovi ku swi fuwa hikwalaho ka yini, loko ni langutisa ntsengo wa nguluve ku nga nyama wu le henhla ngopfu leswi kombaka ku hambi vo nguluve ya nandziha ku na swilo swo tala swi nghenelelaka ku va tinguluve letiya ti hanya ku fika laha vanhu va kotaka ku ti dya xin'wanyana mahlayiselo ya kona himpela loko nguluve yi kota ku khomiwa hi mukhuhlwani swi vula ku ri ku na mirhi leyi tirhisiwaka yi nga le ka ntsengo wa le henhla ku va yi kota ku hlayisa tinguluve letiwa ku ya hi mina a ni voni ku swa olova swi na ntirho.

Mbuyelo i i ku mihandzo kumbe masango ya kota ku kuma swilo swo fana na mpfula ku va swi kula yi kota ku kuma dyambu ya kota ku kuma na moya hi la ku nga fane hi la ku nga fanela hi ku loko ku rimiwa swilo leswi hinkwaso swa laveka swilo swo fana na mati dyambu moya swa laveka ku va mihandzo na masango ya kula hi ndlela leyi yi nga fanela.

Mbuyelo i ku u va u kha u vatla vutivi bya wena vutlhari bya wena hi mhaka ya swavurimi, swin'wanyana i ku u nga kota ku ya pfula bindzu loko ku ve na ku la a wu dyondza kona a va ku te a va ku tholangi kumbe a va ku tekanga swin'wanyana i ku na ntirho wa kota ku va u u wu lava ivi u wu kuma hikwalaho ka ku u va u ri na vutivi bya swa vurimi swi swi va swi vevuke ngopfu kumbe swi swi olove ngopfu ku va u kuma ntirho loko u ri na vutivi ku tlula loko u nga tivi nchumu hi leswi swavurimi.

Ku averiwa ka misava swi pfuna hi ku swa hungusa vusiwana hi ndlela ya ku vanhu va kota ku ti ku ti endlela swakudya swa vona swo va hanyisa kumbe va endla swakudya swa ku xavisa swin'wanyana leswi pfunaka hi swona i ku vanhu va kota ku va endla mabindzu hi misava yeleyo laha swi fikaka ku ni kuma ku ku kumeka mitirho va kota ku thola vanhu ku ri va kota ku tirha va hanyisa mindyangu ya vona.

Masiku lawa a swa ha hlayisekanga hikuva vanhu va yiviwa, vanhu va dlayiwa, vanhu va lahleka ka nkarhi wa sweswi a swa ha fani na khale lero khale a ku ri mahanyelo ya kona kambe sweswi a ka ha endliwi swona ku yiwa ka madokodela va tshungula munhu a swa ha fani na khale hikwalaho ni ngo a swa ha hlayisekanga.

Vurimi byi pfuna mindyangu yo tala ku ri hi tiyimela vanhu lava tirhaka ka mabindzu lamatsongo va kota ku va dyondzisa vana va vona ku va va kota ku rima ivi hi mugqivela mi kuma ku vana lava va yaka xaviseni ku ri va ta kota ku endla mali yin'wanyana handle ka leyi nga yimeriwa ya muholo swin'wanyana swi va kota va kota ku va hakela na swikolo hi hi ti hi mali leyi va va yi endlaku kwala xikarhi ka vhiki kumbe hi mugqivela hikwalaho swi na nkoka ku leswi munhu a dyondzaka entirhweni a ya a ya swi endla a kaya ku va a kota ku hanya kumbe ku ti hanyisa futhi va kuma na swakudya leswi swi nga swi nga kahle.

Lexi nga endliwaka i ku loko ku hisa swi lava va mbala swidloko ivi va ti tota hi swilo swo tisirhelela xikandza ku va nga tshwi kumbe va nga khomiwi hi mavabyi lama ma taka hi ma lama vangiwaka hi dyambu loko ku titimela swi lava va va kuma swimbalo leswi nga fanela swo va kufumeta ku ri va kota ku tirha kahle hikuva entiyisweni ntirho lowuwani wa pfa wu karhateka karhateka wa for karhata hi mhaka maxelo kambe swi kambe swi nkoka ngopfu ku ri vanhu lava va va na swimbalo leswi nga fanela ku va va kota ku tirha va tisirheleta.

Vuyelo lebyi byi nga va ka kona i ku vanhu va ta kuma mintirho vanhu va ta kuma swakudya va swi kumela kusuhani na na switandi kwalaya eswitandini ku ta va na ku antswa hi mhaka ya ku ku ta va ku kha ku lunghisiwa swilo swo fana na mapatu loko na ku ikhonomi ya kula halaya eswitandini kambe tipolotiki leti tipolotiki leti nga va ka kona i ku vinyi va switandi va ta twa ku a va fani na vona va swi humile switandi sweswo kumbe va nga tekeriwi bangi ku va vona va kota ku ti aka hindlela leyi van'wamapurasi kumbe van'wamabindzu lamatsongo va ti akisiwa xiswona

Swakudya leswi byariwaka leswi ni nga swi dyaka ku aka miri i swakudya swo fana na mavele timanga guxe kumbe miroho kumbe tinyawa.

Himpela i swa nkoka na pfumela hikuva swi nkoka ngopfu ku ri munhu loyi a nga na High Blood a dya swakudya leswi akaku miri leswi pfunaku ku ngati yi famba kahle leswi endlaku ku swi n'wu sivela ka mavabyi man'wanyani lama nga ta ku na ku na na ku va na vuvabyi bya High blood ngopfungopfu swakudya swo fana miroho swakudya swo fana na maguxe swakudya swo fana na tinyawa swakudya swo fana mavele i swakudya leswi swi nga swi sirheleku swi sirheletaku ende a swi na mafurha mo tala loko swi dyiwa kahle kumbe a swi veki vutomi bya munhu ka nghozi loko a swi dya hi ndlela leyi nga fanela.

Mimpfuno ya ku va ni ntanga wa le ndzhaku ka yindlu i ku swakudya swa fikeleleka munhu loko a lava swi swo fana timanga kumbe miroho wa kota ku ya kha a ndzhaku ka yindlu swin'wanyani swi pfuna ku munhu na loko a nga ri na mali yo swi xava kambe loko a a byale a kaya wa kota ku a dya swona sweswi nge le kaya a nga a nga za nga tirhisa mali yo tanihi kwihi ku va a swi fikelela swin'wanyani i ku ka vanhu lavakulu va kota ku tirhisa ndhawu liya ku pfula mabindzu hi swona va kota ku endla mali loko hi ku hi ndlela ya ku xavisa ku vanhu va va va xava kwalaya kaya ivi vo va kuma mali yo ti hanyisa.

Swi nkoka ngopfu kumbe swi boha ngopfu hi ku mavoya lamaya hi wona lama hi ma tirhisaku ku endla minkumba ku endla swiambalo kumbe ku endla madzovo yo tshama ka wona kambe na nyama yi nge yi dyi yi ri na mavoya lamaya hi ku nyama yi nge khandzihi na mavoya lama loko hi ma sweka ma ta hangalaka a mbiteni se swi nkoka ngopfu ku ri hi humesa mavoya hi ku mavoya lama na vona hi nga ma tirhisa for swi leswi nga pfunaku ku ri hi kota ku ti kufumeta hi kuma na swimbalo.

Mbuyelo lowu nga kona i ku va munhu wa kota ku dyondza ku ri yena n'winyi a kota ku ya ti endlela a ya ti rimela a mutini wa yena kumbe a kuma ndhawu la a nga ti rimelaku kona xi kulukumba i ku u tiva ku ri va ndlisa ku yini ku fikelela laha swilo swi fikaku swi xaviwa hi ko munhu a dyondzaku kona ku va munhu a yisa mavoko a handle a swi bihangi hi ku nkarhi wun'wanyani swo lava swi swo lava mavoko u ma u ma mayisa a handle ku va u kota ku dyondza na ku va u kula hi loko munhu u kula ka sayiti ra ra ku rima loko ku rima ku ri leswi munhu a swi tsakelaku.

Biotechnology i ndlela yo tirhisa swilo swa rihanyo na thekinoloji ku va hi kota ku endla swilo swi fana na ku tirhisa ka vurimi va tirhisa mbewu ku byala i va tirhisa michini kona ku va va kota ku byala mbewu futhi va yi byala hi hi ndlela ya kahle ku va ku kota ku loko va va kha mihandzu ya mbewu liya va tiva ku ri va kha njhani.

Me ni tsakela swa swa ku hoxiwa emathinini himhaka yini ka nkarhi wa sweswiwani ngopfungopfu wona lowu gezi a ri tshami ri ri kona kambe loko swakudya swi ri thinini a swi koti ku bola hi ku hatlisa hambi gezi ri kona hambi a ri kona a swi koti ku bola hi ku swakudya leswiya swa tshama ka ndhawu leyi yo pfumala fridge kumbe xigwitsirisi ya tshama kambe swakudya leswo tiyisiwa swi nge tshami ku nga ri na xigwitsirisi swi lava xigwitsirisi ku va swi kota ku ku ku tshama na ku munhu a kota ku swi sweka handleni ka sweswo swo boha munhu a tshama swi swekile.

Ndzi nga swi sweka ivi ni swi hoxa ka fridge ku swi ta tiya swin'wanyani i ku ni nga chela swi swo fana na na ti-curry swa hlwerisa ku borisa swilo kumbe swi swo fana mafurha kumbe ni nga swi omisa ni chele munyu ku ri swi nga hatli swi khoma swi nga hatli swi bola e ni nga endla hi ndlela yeleyo.

Lexi ni nga byela kokwani i ku kokwani nsimu leyiwani yi nkoka ngopfu loko vo yi nyika mina nsimu leyi kumbe a va ni nyiki yona hi ku ni ta yi hlayisa xo sungula ni ta kota ku endla mali xa vunharhu ni ta kota ku pfuna ku a kaya swakudya swi nga kali hi ku leswi ni nga ta swi byala i swakudya leswi hi nga ta va hi khe hi swi dya masiku hinkwawo swo fana na matamatisi kumbe .

I tipholisi to fana na ti-Agriculture Policy Act na ti Conservation Policy Act leti ti endlaku ku van'wamapurasi va seketeleleka hi ku ti endla ku vanhu van'wamapurasi va kota ku xavisa va kota ku xava va kota ku thola va kota ku kuma tindhawu lava nga pfulaku mapurasi kona hi ndlela leyi swi hunguta vusweti hi ku vusweti byi tirhi kumbe a nga yimayimi bya nyanya.

I ku ku va na ndzhuti loko mpfula yi na yi nga tsakamisi ngopfu kumbe yi nga ngheni dyambu ri nga onhi swi swo fana swimilwana i ku ku va na ku sirheleteka ka swimilwana leswi nga byariwa kumbe swilo leswi nga fuwiwa ku fana tihuku tihuku a hi a hi a hi a hi swi leswi nga tshamaku a dyambyini swi fane swi fuweriwa ka ndhawu yo pfaleka swi tshe swi kuma ri voni kahle.

Migingiriko leyi nga kona i ya ku nyika van'wamapurasi mali ku va va ku va va va kurisa mabindzu kumbe va ma tlakusa yin'wanyaia i ya ku tivisa van'wamapurasi hi maxelo ku ya tshamise ku yini na ku va nga va nga endla yini hi nkarhi wo tani hi nkarhi hi nkarhi wihi ku va vurimi lebyi bya vona byi famba hi ndlela leyi faneleke.

Nsinya lowu ni nga ku lavaka ku wu nghozi i nsinya wa bhiriviri hi ku a va chava ku ri yini bhiriviri loko munhu o ri khoma ivi a nga a khoma matihlo a nga hlambangi mavoko ri ta n'wu vavisa matihlo se a va ku ri ta endla ku ri munhu u nga ha voni kahle kumbe loko wo ri hoxa non'wini u ri dya ri nga swekiwangi kumbe u ri dya ntsena ri ta ku vavisa hala ndzeni hikuva a va chava ku ri yini ra tsutsumisa bhiriviri.

Loko a ni ri murimi a ni ta hamba ni ku loko vatirhi va mina va nghena ntirhweni ku va na rejistara leyi tsalaka ku ri munhu u teke yini u tirhise yini kumbe u ta tirhisa yini kumbe u na yini ka yena, ivi loko vanhu va heta ku tirha va fanele va tlherisa switirhisiwa leswiya ivi va tlhe va sayina ka switirhisiwa leswiya va nga teka swona, kwalano swi ta pfuna ku ri yini munhu loko xitirhisiwa hi nga swi voni hi swi tiva ku ri xi gqine xi ri na mani ivi munhu wa kona u xi vuyisile kumbe a nga xi vuyisangi xana, hikokwalaho hi nga kota ku swi hlayisa switirhisiwa swa hina ku ri na vurimi byi kota ku ya mahlweni hi ku ka hi nga lahli swilo.

Muxaka wo hlayisa mati lawa ya faneleke i ku xo sungula loko mati munhu a nga ri ku ma tirhiseni u fane a pfala tipompi ku mati ma nga humi ya nga ri ku tirhisiweni, xa vumbirhi munhu u fanele u tirhisa mati hi vukheta ku ka ku loko mati ya kala swilo swo fana na ku cheleta kumbe ku hlantswa swilo hambi swi nga fanelanga swi fanele munhu a a swi endla hi vukheta, ivi xin'wanyana i ku kangatela mati ku mati e lama hi ma tirhisaku ma tshama ma ri kona ma nga ma nga ma nga westeki hikuva kumbexani pompi yi sala yi khe yi thona kambe loko mati ya keleriwe ndhawu yin'we munhu wa kota ku fika ku pfula xi xexiya kumbe i thangi kumbe i mukorotwani wa kota ku pfula xilo xexo ivi aka mati kona yo tirhisa for nkarhi walowo.

Van'wamapurasi va nga seketelana hi ndlela ya ku va byala swilo swin'we e swilo swesweswo va swi byalaku swona swi va swi fambisana na nkarhi wa swona, swin'wanyani i ku ri loko va xavisa va nga twana ku mani a xavisi ndhawu yo karhi yin'wanyana a xavisi ndhawu yo karhi ku ri va nga ti kuma va xavisa ndhawu yin'we hi nkarhi wun'we, ivi van'wanyana loko va heleriwe hi swilo va nga ya va ya kombela ka vamapurasi van'wanyana ku va twana ku ri loko ndzi teke xilo xo karhi ni ta ku nyika tiphesente tingani leswaku mina na wena hi ta tirhisana, swin'wanyana i ku va nga civelani ku bindzu ri ku ri nga kota ku kula njhani hikwalaho ka ku kumbexani va tivisana na va va tivisana ka vanhu lava va va pfunaka ku va kurisa mabindzu ya vona na mapurasi ya vona.

Ntirho lowu nga olova i wa ku vana va nyikiwa mabakiti kumbe masaka lawa va nga hoxaku swirin'wana ka ka wona ngopfungopfu ku nga bakiti leri ngo tshama ndhawu yin'we ku va na nkarhi wun'wani va nge koti ku rhwala ivi va hoxa a hi ngo kumbexana swilo swo fana na mazambani va hoxa ka mabakiti yalamo, e swin'wanyana i ku cheleta loko va ri na tiphayiphi leti va nga ti khomaku ivi va famba va kha va cheleta hikuva vana a va lavi ku rhwarisa swilo swo tika kumbe va nyikiwa ntirho wo tika, swin'wanyani i ku byala ku byala ku byala loko ku nga kona ka ku va va mbale swilo swo sirhelela mavoko ku va nga vaviseki futhi va byala hi ndlela ya kahle.

Switirhisiwa leswikulu i kumbe swa nkoka i mati, i mbewu, i ndhawu, i michini leyo cheleta kumbe leyo cela i i manyoro i na vatirhi lava nga ta tirhaku ndhawu yeleyo e hi swona sweswo.

Swivandlanene leswi nga kona i ku endla mali, ku kula ka bindzu, ku kula ka ikhonomi ku va na mintirho hi ku ku nga va ku ri na ku va ku nga va ku va busy ku laveka vatirhi vo tala ku ri va kurisa vurimi ku ku ta va na ku ku va na makete lowukulu.

Nkarhi wo tala swiambalo a swi tali ku onhaka swi onhaka loko swi hlayi swi hlantswiwa ngopfu kambe loko munhu a swi mbarile a mirini a swi tali ku onhaka se hi mhaka yo hlayisa munhu u fanele a va na swimbalo swo hambanahambana hikuva xiambalo xin'we loko u xi mbala masiku hinkwawo swa boha u xihlantswa, futhi loko u xi hlantswa swi nyanyisa ku xi onha hi ku lapi ra kona ri va ri kha ri vaviseka ngopfungopfu loko ku ri swimbalo leswiya swo chipa nyana, kambe loko ku ri swimbalo leswiya swo durhanyana swo tivalekana swa tshama nkarhi wo leha, mahlayiselo ya swimbalo a mo va kona ni ngo a ni ngo vula ku ri hi yini kambe i ku munhu a vi na swimbalo swo mbala swo ya ntirhweni, swo mbala a kaya, swo mbala tindhawini ku swi nga hlakali hi ku munhu ambala xilo xin'we tindhawu leti tinharhu hinkwato.

Xo sungula ni ta va hlohlotela hikuva ndzi va khensa ku va va endla ntirho wa kahle lero swi vula ku ntirho wun'wana na wun'wana va u endla ku ni fanele ni u tekela nhlokweni ku na vona va titwa va kha va va kha va amukeriwa kumbe va kha va khensiwa, xavumbirhi loko ku ve na ku hi endle profit mali hi kota ku xavisa swi swilo swo tala ni nga teka mali percent yin'wanyani ni va khensa hi yona hi ku hambi vo ni kote ku xavisa kambe ntirho lowukulu wu endliwe hi vona ku ri ku xavisa ka hina ku kula na ku humelela, hikuva lavawani ku tshembeka ka vona i swa nkoka ngopfu ka bindzu leri ra vurimi hi ku a va to ni yivela kambe loko va loko va endla swa kahle ni fanele ni va khensani hi mali ku ri va kota ku ti tsakisa na mindyangu ya vona.

Ku durha ka vatirhi swi vangiwa hi hikuva swilo swa durha naswona swilo swi ya henhla swilo swo fana na ti-transport-o, tiyindlu kumbe rente, swakudya naswona swi ya henhla leswi bohaka ku ri na na ti na muholo wa vona wu ya henhla hikuva vanhu lavawani va tirha ngopfu, futhi loko va tirha ngopfu loko va kha va tirha hi ndlela yaleyo va nga kumi na mali yo ya henhla va nge koti ku fika emintirhweni hi ku swi ta va va swi ta va tikela ku va va ti hakelela ti-transport to emintirhweni hikuva swilo leswi swi ya henhla kambe timali ta vona leti va holaku a ti ya ngi henhla.